Dumela motswalle wa ka Dimakatso neke batla ho qoqela ka leeto la ka la ho tsamaya ka sefofane, ho ya Kapa Botjhabela kapa ka senyesemane ba e bitsa Cape Town. Cape Town ke ile ka bona ntho tse ngata, mme kea bona hore ha kea ka koloi ke hole haholo. Empa hoya ka leeto la ka la sefofane ka hara sefofane hona le monate haholo, Ke ile ka fuwa dijo. Ka kgona ho phomola ka nako e ngwe. Ka mora ditiro se sengwe se seng ho nona le thelevishinenyana nyana ka kgona ho shebella di baeskopo ka senyesemane ba e bitsa di-movie mme ha ne ke fihla Cape Town, kebe ke lo etela mmangwane wa ka le rakgadi wa ka mo a dulang teng.

Ho ya ka pono ya ka dipalangwang tsa le lokweisheneng la rona, di kgona ho palamisa batho bohle empa ha di hle, empa fela ha ele ba ya tseleng e lengwe. Ha ebe bapalami ba ya tseleng e le ngwe, e seng di tseleng tse fapa fapaneng, mohlomong batho bapalami ba bang ba ya lokweisheneng le leng. Empa ha ba no palamisa motho a yang toropong hara motho, a yang lokweisheneng le leng.

Molemo wa ho patala toll gate kapa di-gate-ng mo re patalang tjhelete. Molemo wa teng ke hore re lokise di tsela kapa re etse hore di dule di le bolokehile for bapalami ba sebedisang dikoloi tse fapa fapaneng jwalo ka bo di lori, dikoloi, di van di, bese, mme le hape le batho ba le hore re patelle batho bao ba etsang hore ditsela tse di dule di bolokehile hore di seke tsaba le mekoti mo batho ba tsamayang teng. Mme le hape le ho etsa hore haeba hona le motho a ba tluwang ke maponesa ba kgone ho tseba hore ebe motho o ntsa ba tluwa ka nnete batho jwang.

Ke hopola queue marshall ya Mannys e sebetsang Mannys. Mannys ke toropo ya rona e ngwe ya lekweisheneng, queue marshall o o na sa hlweke, o sa hlokeha haholo hohang empa o na apere hantle. But ha e le ho hlweka yena, o na sa hlokeha ho hang, empa yena ha ona tshwere bapalami hantle, O na tshwere bapalami hantle a ba fe tjhelete ya bona, tjhentjhe ya bona le hore aba botse hore batho ba felletse na pele a ka tsamaya na, le hape o na thusa batho mohlomong o na emela motho mohlomong pele taxi e tsamaya hore a lo reka dintho tsa di hlokang pele a tsamaya.

Tsela eo e ba sebetsang kapa balaolang sephethephethe ka yona ha sa loka ho hang ka nako engwe haba na mangolo a maholo a bontshang hore taxi ena e ya kae e ngwe e ya kae ena e ya kae. Mohlomong ha ba ka etsa mangolo a maholo kapo diboto tse kgolo tse bontshang hore taxi ena e ya kae ena ya kae ya kae e ka kgona hore batho ba bone because hase kaofela batho ba tla utlwa hore o mong o ya kae o mong o ya kae ha ba holeditse ka nako e lengwe kaofela.

Tsela ya ka ya ho hlophisa tjhelete kapo tsela ya hore ke dule ke le malala laotswe ke hore ke dule ke behile tjhelete mme le hape tsela ya hore ke dula ke le malala a laotswe kore ke sheba hore ke mabenkele a feng a na le theko e tlase ya ho rekisa mafura kapa le dijo tse ding. Mme le ha ke reka, ke reka ka boholo ka senyesemane I buy in bulk hore ke se re ka reka dintho tse nyanenyana ka lebaka la hore ditheko tsa mafura le dijo tse ding ha di dule di le seemong se le seng.

Ntho e nka e etsang. Taba ya pele ya ho bua ka maikutlo a ka ke hore ha hona ntho e nka e etsang ka taba ya hore hake batle le ho ikenya kotsing ka lebaka la batho ba strike-leng ditekise kapo ntho e nka e tsang keo jwetsa mongaka mosebetsing hore ha ke no kgona ho kena kajeno ka lebaka la hore ditekesi di-strike-ile kapo ke tlo mo jwetsa hore ke tlo tla lata mosebetsing ka lebaka la hore ho ntsona le strike ditekiseng be ke mo romella le bopaki bo ba hore ka nnete ha hona di taxi mme di-striking. Jwale ntho tse ka di etsang ke tsona tseo.

Batswadi ke kopa le keneng ka hara taxi ena na. Nyathi le Quantum entsele ntho tse tshwanang mme di ya fihla mo tlamehileng di fihle teng, hobana ha le emetse tekisi ena ya Quantum ha re tsebe hore ile kae mme e tlo nka ba bang hape mo ka lehlakoreng le leng eba tlisa mona ka renkeng. Jwale ke re bapala na le batswadi ke kopa le kene ka tekising hobane le tlo latelwa le mosebetsing ba tlameileng baye mesebetsing kapo mabenkeleng.